UMaMndleko usezame izindlela zokuhlukanisa kwemigca ezingu, uchunguchunge, ithiwayi ukumakha imigca nezintambo noma amathiwayi ukuze aconde ngisho nokuhlukanisa phakathi. Waphinde wazama umsele. Ukwakha imisele engakashoni. Ukuchaza imigca nokulawula ukuguguleka. Loku izindlela zisiza abalimi ukuthi balungise inhlabathi abazoyitshala. Bacinisekise ukukhula kwezitshalo okuhlukile nokuphumelelayo.

Intuthuko nobuchwepheshe bephepha ithuthukisa ukusebenzisa kokuphakisha ngezindlela eziningi. One, izinto ezisimeme, open bracket, i-biogradable, eco-friendly, close bracket. Two, ukupakisha okusebenzayo kwelula impilo yeshalofu, futhi kuthuthukisa ukuphepha. Three, ukupakisha okuhlakaniphile. Izinzwa zitholakala ukonakala noma ukungqola. Lezi izinto ezintsha zihlangabezana nezidingo, sebathengi nezicazelo ezilungele imvelo ngenkathi kugcinwa amazinga okusebenza nokuphepha.

Ukuze ngishintshe ukusuka ekuvuneni ngomshini ngiye ekuvuneni mathupha. Kumele ngibheke loku kucala. Ukuhlola izidingo zabasebenzi, ukukhetha izitshalo, ukuqeqeshwa kanye nemishini. Kumele ngisebenzise izinguquko ngokuthi ngilungise uhlelo lokuvuna, ngiphinde ngiphathe amashifu abasebenzi kanye nemisebenzi. Ukuqinisekisa ukulawula izinga. Lokhu ngisuka ngicabangela ukulungisa kwabasebemali. Ukuphepha kwabasebenzi nokuqasha nokuqapha izicalo, izitshalo ukuze kube noshintsho oluyimpumelelo.

Kabusha komhlaba ukuze kube nobulungiswa. Ngingathanda ukucinisekisa ukuthi incubo isobala futhi ebandakanyayo. Ngibheke equlwini imiphakathi enganakiwe nginikeze isincephezelo esifanele ngiphinde ngisekele abanikazi bomhlaba abasha. Le ndlela ikhuthaza ukulunga, ukulingana nentuthuko esimeme.

Ngikhungathekile ngoba ngithenge ibhanana, ngicabanga ukuthi i-organic, futhi engeyona i-GMO. Kodwa inambitha ngendlela ecakile. Lokhu okwenziwayo kungenza ngingabaze isayensi nokukhicizwa kokudla, ikakhulukazi ukuguculwa kofuzo nokusetshenziswa kwezibulalazinambuzane, kanye nomthelela wazo ongabakhona ekunambitheni endaweni nempilo.

Ukuze ngithuthukise isicazululo esimeme sekuphakamisa esisekelweni ekuphepheni, ngingahlola izidingo zomkhiqizo wekhampani, imigomo yokusimamisa nokupakisha kwamanje. Ngingase futhi ngicwaninge okucanyelwayo kwabathengi nokupakishwa kwe eco-friendly. Futhi ngicinisekise ukuthobelana nezidingo zokulawulwa, ukucabangela izici zokuphela kwempilo ezifana nokuphinda kusetshenziswe kabusha kanye nokuwohloka kwemvelo kungasiza ekudaluleni isixazululo esihlangabezana nemigomo yekhampani evumelana nemvelo, izidingo zomkhiqizo kanye nokulindelwe ngabathengi.

Abalimi bangasebenzisana namabhizinisi endawo ukuze banciphise ukumoshwa kokudla nokunikezela nensalela noma umkhicizo okungaphelele. Ngokuhlanganyela nezindawo zokudlela noma abacunguli bokudla nokudala izinhlelo zepulazi ukuya etafuleni noma imikhiqizo enanini elikhulu. Loku akunciphisi ukungcola kuphela kodwa futhi kusekela umnotho wendawo futhi kwandisa ukufinyelela kokudla, okuzuzisa kokubili, umphakathi kanye nemvelo.

Umndeni nomngani wami unepulazi elincane lezinto eziphilayo. Bavuna izitshalo zabo ngesandla. Bheka izithelo nemifino ngokuchaphelela, lapho sebevuthwe kakhulu. Le nqubo edinga abasebenzi abaningi ibavumela ukuba bakhethe umkhiqizo ongcono kakhulu. Futhi bawuthathe ngobumnene banciphise umonakalo futhi balondoloze ikhwalithi. Umphumela uba umkhicizo omusha futhi onephunga elimangalisayo, ovame ukufunwa izindawo zokudlela nezimakethe zendawo. Ukunaka imininingwane nokunakekela ekuvuneni ngesandla kwenza umehluko ngempela, kwikhwalithi yomkhicizo wokugcina.

Abalimi bangase bazizwe bekhungathekile bengahlonishwa, futhi bengahlonishwa lapho amakhasimende ezama ukuhwebelana ngamanani aphansi kakhulu. Batshala isikhathi, umzamo kanye nezinsiza ekukhuliseni umkhiqizo wekhwalithi ephezulu. Futhi amanani aphansi angasongela ukuphila kwabo. Amanani afanelekile azosiza abalimi ukuthi basimise amabhizinisi abo futhi bachubeke nokuhlinzeka kwemikhicizo emisha.

Ukuhlaselwa kwezikhonyana kwasongela izitshalo zami. Kwabangela ukukhathazeka nokungabi namandla. Izinselelo zazihlanganisa ukuthola izicazululo ezisebenzayo ezilungele imvelo, kanye nokunciphisa ukulimala kwezinambuzane nezilwane zasendle ezinenzuzo. Okuhlangenwe ngako kwagcamisa ibhalansi ethambile ye-ecosystem.

Ukujwayela amazinga okushisa akhuphukayo kanye nezimo ezomile. Umlimi angatshala izitshalo ezimelana nesomiso kanye nokushisa. Njengamabele, amabele namaphisi futhi asebenzise izindlela zokonga amanzi, njengokunisela ngamaconsi, ukumbozwa kanye nokuvuna kwamanzi emvula. Lawa machinga angasiza ekunciphiseni ukumosheka kwamanzi futhi asekele ukukhula kwezitshalo okusimeme.